Ku ku hambana eka ntswalo lowu nga cinciki na lowu cincacincaka i ku va hi mimpimo ya ntswalo leyi nga cinciki mpimo wa ntswalo wu tshama wu ri tano eka nkarhi wa xikweleti ku nyika tihakelo leti nga languteriwaka kasi mimpimo leyi cincacincaka yi cincacinca hi ku ya hi swiyimo swa makete leswi nga hanyisaka eku eka tihakelo ta le henhla kumbe ta le hansi i matwisiselo ya mina ku yelana eka xikarhi ka ntswalo lowu cincacincaka ni lowu wu nga cincenki.

Mintlhotlho leyi vanhu va langutanaka na yona loko va ri karhi va tirhisa vukorhokeri bya le bangi ya thelefoni ku fana na un'wana na un'wana va langutana na mintlhontlho eka vumaki bya tiselulafoni ku katsa na swivilelo swa vuhlayiseki, timhaka ta xithekiniki na xilaveko xa vutivi bya xidijitali xikan'we na ku koteka ka vuxisi na xilaveko xa vuhlanganisi bya netiweke lebyi tshembekaka naswona vanhu va chava leswaku timali ta vona ti nga tshika ti fambile hikuva banga ya le fonini a yi tshembekanga minkarhi hinkwayo, ku na vanhu vo tala vo tiva swilo swa ku mayelana na foni ya ya na timbanga tale efonini. Swin'wana leswi swi cincaka vanhu i ku va netiweke wa vona wu nga tirhi swona, loko va lava ku endla vukorhokeri bya vona hi selulafoni.

Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka ku twisisa pholisi ku antswa i ku rhanga ndzi twisisa leswaku hi tihi tiphirimiyamu ta vona naswona xana ndzi nga swi kota ku ti xava xana tiphirimiyamu ta ta ndzi ta ndzindzakhombo wa vutomi ti nga hambana swinene hi ku ya hi swilo swo fana na malembe, rihanyo na muxaka wa pholisi, i swa nkoka ku twisisa ntsengo na ndlela leyi wu nghenaka ha yona eka mpimanyeto wa wa mina hinkwawo ndzi tlhela ndzi nga rivali ku vutisa loko tiphirimiyamu ta vona ti lunghisiwile kumbe ti cincacinca hi ku famba ka minkarhi xana ke, hi swona leswi ndzi nga swi vutisaka ku kota ku twisisa pholisi ku antswa hikuva loko u nga yi twisisi ku antswa u nga hlangana na swiphiqo swo karhi endleleni.

Ina ku tirhisa ka tihakelo hi xidijitali hi ntolovelo ku endla leswaku ku cincana ku olova eka mabindzu na vatirhisi, ku nyika tindlela to hakela leti hatlisaka, leti olovaka, na leti sirheleleke hi leswi ku hambananisiwaka ka swivangelo swa leswaku eka vaxavi ku oloveriwa, ku hakela ya xidijitali ku pfumelela ku cincana nkarhi wihi na wihi kun'wana na kun'wana, leswi herisaka xilaveko xo rhwala mali kumbe makhadi. Rivilo, ku hakela xidijitali ku hatlisa ku tindlela ta ndhavuko to fana na ti cheke kumbe mali. Vuhlayiseki, swintshunxo swa hakelo ya dijitali swi akiwile hi ku tekela enhlokweni vuhlayiseki hi ku tirhisa thekinoloji yo fana na ku tirhisisiwa.

Ku va ndzi kota ku rhumela mali eka munhu loyi a nga etikweni rin'wana mina ndzi ri eAfrika-Dzonga ku rhumela mali emisaveni hinkwayo kusuka eAfrika-Dzonga ndzi nga tirhisa vukorhokeri bya tibangi bya inthanete na bya tiselulafoni lebyi nyikiwaka hi tibangi letikulu to fana na vo ABSA, FNB, Nedbank na Standard bank kumbe ni tirhisa vukorhokeri bya ku hundzisela mali ya matiko ya misava ku fana na Western North kumbe World Limit kumbe hi loku ku hambanisiwa ka swihlawulekisi. Vubangi bya le ka inthanete na bya tiselulafoni, tibangi letikulu, vunyingi bya tibangi letikulu ta Afrika-Dzonga byi nyika vukorhokeri bya ku hundzisela timali ka matiko ya misava hi ku tirhisa tipulatifomo ta tona ta tibangi ta inthanete na tiselulafoni. Hi ndlela yo ni nga swi kota ku rhumela mali matikweni ya le handle.

Ndzi vona swi ri swa nkoka ku va na inshurense ya vutomi hikuva loko u ri na inshurense ya vutomi wa kota ku va evuton'wini u nga xaniseki hi matimba hikuva loko ku tshika ku humelela swin'wanyana ka wa ndyangu wa wena kumbe mutswari wa wena wa swi kota leswaku u kota ku n'wi veka kahle hi ndlela leyi nga hlonipheka leyi na wena u nga ta tsaka hi yona hikuva loko hambi u va u nga tirhi, wa swi kota ku va loko u ri na inshurense yo karhi leyi u hakelaka yi kota ku ku pfuna yi ku nyika mali ya ku kota ku veka murhandziwa wa wena na wena loko ku tshika ku humelela swin'wana eka wena, wa swi kota ku kala lava salaka kaya va nga xaniseki hi ku ku veka, va kota ku ku veka hi ndlela leyi hloniphekeke leyi na vona va nga ta sala loko u hakela mali yo tala va nga ta sala na mali yo tihlayisa loko ku ri vana kumbe vatswari va wena.

Leswi swi nga pfuna vanhu hi ndlela yo yo le ya ku pholisi leyi ya ku lomba yi vuyerisa vakomberi hi ku nyika ku cincacinca ka swa timali, ku va pfumelela ku lulamisa tihakelo eka muholo wa vona wa n'hweti na n'hweti leswi nga sivela ku hlengeletiwa ka swikweleti na ku antswisa tshamiseko wa timali, ku pfuxetiwa ka ntshikelelo wa timali hi ku pfumelela va kombela ku hakela leswi va nga swi kotaka n'hweti yin'wana na yin'wana pholisi yi hunguta khombo ro tsandzeka ku hakela hikwalaho ka ku cincacinca ka miholo loku nga languteriwangiki kumbe swiyimo swa xihatla, vulawuri lebyi antswiseke bya swikweleti. Ku cincacinca ku lulamisa tihakelo swi nga pfuna vakomberi ku lawula xikweleti xa vona hi ndlela leyinene.

Bangi leyi ni ndzi vonaka yi ri leyinene i Standard bank hikuva hi ku nyika ku cincacinca leswaku u dzikisa mianakanyo ya wena loko u ri xichudeni xa nkarhi hinkwawo, u fanele ntsena ku sungula ku hakela xikweleti xa xichudeni hi ku helela loko tidyondzo ta wena ti herile. Ku fikela kwalaho munhu loyi a sayineke xitiyiseko xitiyisiseko u ta hakela ntsena ntswalo na mali ya xikweleti a ku nyika ntshunxeko wa timali u dzikisa mianakanyo ya wena eka tidyondzo ta wena na ku tumbuluxa vumundzuku lebyi u byi lavaka handle ko vilela ngopfu hi mali. Loko u ri xichudeni lexi titshembaka hi ku nyika mali yo hakela n'hweti na n'hweti leyi nga durhiki, ya nyika Standard bank so swa olova na ku ku faneleka.

Ndlela leyi a hi ndlela ya kahle yo endla bindzu hikuva loko u endla bindzu u va u ti yimisele ku pfuna vanhu na wena u ti pfuna kambe loko u pfuna vanhu ku tala va ze va nwela swikweletini va va va na swiphiqo swo karhi vuton'wini hikokwalaho ka ntswalo wa wena lowu u wu vekaka a ka ha ri ku pfuna koloko i ku xanisa vanhu. Ndzi vona onge a hi swinene hikuva vanhu va va va ri ku xanisekeni van'wani va machonisa va tala ku yela vanhu lava va lombeke timali eka vona emakaya ya vona va ya va chavisa leswaku loko vo ka va nga badali timali ta vona va ta va endla swo karhi hikokwalaho a hi ndlela ya kahle yo endla bindzu. Loko u endla bindzu swi laveka u hleketelela vanhu xikan'we na wena u ti hleketelela u nga endli bindzu ku lava ku vanhu va xaniseka hikokwalaho ka wena.

Ku tiva mali ya deposit-i ya bangi u nga si pfula akhawunti i swa nkoka swinene hikuva mali leyi yi nga khumba swinene timali ta wena ngopfungopfu hi ku famba ka nkarhi hi ku twisisa tihakelo leti u nga endla xiboho lexi nga ni vutivi ivi u hlawula akhawunti leyi fambisanaka ni mikhuva ya wena ya le bangi ni tipakani ta wena ta timali. Leswi swi nga ha ku hlayiselaka mali ni ku sivela swibalo leswi nga languteriwangiki. Tihakelo ta ntirhisano tibangi ti hakela mali eka mabindzu yo hambanahambana ku katsa na deposit-i ku humesa mali ni ku vutisa mali leyi saleke mali leyi yi nga ha hlanganisiwa ngopfungopfu loko u tshamela ku xaviseleka hikokwalaho i swa nkoka swinene ku va u tiva timali ta deposit-i.

Tistokofela ti nga kurisa ku tshembana exikarhi ka swirho swa vaaki hi ndlela leyo swiboho swin'wana na swin'wana leswi swi faneleke swi endliwa a swi endliwi hinkwavo vaakatiko va kona ka xitokofela lexi va ri kona naswona ku faneleke ku hlawuriwa munhu wo karhi loyi va n'wi tshembaka swinene hinkwavo ka vona hayi munhu loyi kumbe xana a tshembiwaka hi munhu wun'we u fanele a tshemba hi vanhu hinkwavo va switokofela leswaku ku ta va ku ri yena a va fambisaka a nga va a nga murhangeri wa vona naswona ku nga hlawuliwi munhu un'we ntsena swi lava onge ku ngo hlawuliwa va ri vanharhu leswaku va kota ku va na vona va tshembana va endla swilo swa kahle hikuva loko a ri un'we a nga homboloka minkarhi yin'wanyana. Hi swona leswi nga ta kurisa ku tshembana exikarhi ka swirho swa vaaki eka switokofela hi ku va va khomisana.

swin'wana leswi tolovelekeke leswi endlaka leswaku vanhu va joyina tisitokofela i ku va tisitokofela leti ti kota ku va pfuna ku endla swilo swo tala hi nkarhi wa wo karhi lowu va lavaka ku endla hi wona swin'wana swilo va nge swi koti ku swi endla hi mali ya vona yexe swi lava onge va joyina tisitokofela kumbe switokofela swi tele ku na swo ku dya, ku na swa mali. Swa swakudya va endla leswaku loko lembe ri hela va kota ku va va ri na swakudya swo hlayanyana naswona va nga hlupheki loko van'wanyani va dya makhisimusi ya vona hi hi hi hi swa kahle na vona va nga xaniseki a va dyi khisimusi ya vona kahle. Hi swona leswi endlaka leswaku vanhu va le ndhawini ya hina va joyina switokofela va lava ku hanya kahle naswona a va lavi ku xanisa van'wanyana hi ku kombela timali.

Ku tswala swilaveko swa mina swa timali i ku va mpimanyeto wa timali i nkongomiso lowu wu hlayisaka endleleni yo fikelela tipakani ta wena ta timali ku endla mpimanyeto swi endla leswaku timali ta wena ti tshama ti ri ehansi ka vulawuri, swi kombisa loko u fanele u endla mindzulamiso eka matirhiselo ya wena ya mali naswona swi ku pfuna ku endla xiboho xa leswaku mali ya wena yi ya kwihi ematshan'wini yo ti vutisa leswaku hinkwaswo swi ye kwini. Naswona ku va u kota ku tsala timali ehansi swi pfuna leswaku u nga tirhisi timali ta wena hi ndlela yo kala yi nga ri yinene leyi u nga ta pfuka mundzuku u u nga u titwa u nga ri kahle hikokwalaho ka ku va u va u tirhisile mali hi ndlela leyi yo kala yi nga u nga yi tsalanga ebukwini.

Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaku loko ndzi fika ebangi ku tivisisa leswaku ndza ma twisisa kahle matirhelo ya akhawunti ya rixaka lowu. I ku va ndzi vutisa leswaku xo sungula yi tirha njhani akhawunti leyi ku vulavuriwaka ha yona, naswona ndzi ta kuma yini loko ndzi tirhisa akhawunti yo fika eka ya muhlovo lowu, i yini mbuyelo wa wona naswona swi teka nkarhi wo fikela kwini ku va ndzi yi kuma, naswona yi dya mali muni loko ndzi endla ti-transaction ta mina, hi swona swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka hikuva ndzi kota ku twisisa leswaku yi tirhisa ku yini akhawunti ya muxaka lowu.

Kokwana leswi swi endlaka leswaku u fanele u humesa mali yo pfula khadi leri, i ku va khadi leri ku va ri kota ku va activated ri kota ku tirha u fanele u humesa mali yo ri khoma ku nga se nghena mali ya wena ya mudende, leswaku swi ta kota ku vonaka leswaku ri ta tirha khadi ra wena. Naswona u nge swi koti ku humesa mali hinkwayo eka akhawunti ya wena hikuva ku va ku endliwe malimiti yo karhi ya ku humesa mali ya wena leswaku na loko vo tshika va ku yivele khadi ra wena va nga swi koti ku khipa mali ya wena. Ku humesa mali ya wena hinkwayo swi nga kota ku pfuna hi ndlela yeleyo hikokwalaho u nge swi koti ku humesa mali ya wena hinkwayo loko u endlile khadi swi ta kota ku pfuna wena.

Nkoka wo va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka hileswaku hambiloko ko humelela swin'wana hi bangi ya yena i bangi leyi yena a nga tihlawulela yona, naswona a nge vuli leswaku i mani na mani loyi a nga n'wi hlawurisa bangi ya yena. Xin'wanyana leswi nga swa nkoka i ku va munhu u kota ku endla swilo swa yena a tshunxekile a nga vilelangi ha nchumu hikuva ku va ku ri bangi leyi a nga yi tsakela naswona u tihlawulela yona hikuva a yi tshembile. Hikokwalaho i swa nkoka swinene ku va munhu a ti pfulela akhawunti leyi a yi tsakelaka leswaku hi rin'wana ra masiku loko ku tshuka ku humelela swin'wana a nga swi kombi eka van'wana leswaku hi vona va nga n'wi endla a pfula banga ya muhlovo wo karhi.

Tindlela leti munhu a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena i ku va bangi yin'wana na yin'wana yi na app leyi u yi tirhisaka efonini ya wena, hi yona leyi u nga ta kambisisa akhawunti ya wena u kota ku nghena eka app ya vona leyi va nga ta va va ku fakele yona u kota ku vona timali ta wena. U kota na ku fakela van'wana mali u ri ekaya ha yona, swin'wana hi ndlela yin'wani swi vitiwa cellphone banking hi swona leswi u nga swi tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya wena u endla na vuxokoxoko byo tala ha yona akhawunti ya wena. Wa swi kota na ku yimisa khadi ra wena loko u vona onge, ku na lava va nga ku yivela rona hi yona ndlela leyi u nga yi tirhisaka nakona i ndlela leyinene swinene.

Munhu loyi a pfumalaka akhawunti ya bangi ndzi nga n'wi tsundzukiwa leswaku i swa nkoka swinene ku va u va na yona akhawunti ya le banga, hikuva u kota ku hlayisa mali ya wena hi ndlela leyi faneleke ku hava loyi a nga ku yivelaka yona, hikuva khadi ya wena u ta tshama u ri na yona kumbe u yi veke endhawini leyi u yi tshembeke leswaku ku hava loyi a nga ta nghena a yi teka. Swin'wana swa pfuna hikuva loko ko tshuka ku va na munhu loyi a nga le kule na wena a lava ku ku hoxela malinyana wa swi kota ku n'wi nyika maakhawunti ya wena a kota ku ku fakela mali u endla leswi u lavaka ku endla swona, u nga fambi u kombela evanhwini leswaku va ku hoxela eka yona hikuva van'wana vanhu va na vutsotsi va nga hetelela va dyile mali ya wena.